Impova yomoya ayisebenzi kahle, iphesenti elilodwa kuya kwamahlanu kuphela ezinhlanu zempova ezidluliselwe ngempumelelo. Kodwa izitshalo zijwayela ngokukhiqiza inani elikhulu lempova. Ngokuphambene impova yezinambuzane isebenza kahle kakhulu ngamaphesenti angamashumi amahlanu kuya kwangamashumi ayisishiyagalolunye. Kanti impova yamanzi iwela phakathi kwamaphesenti ayishumi kuya kwangamashumi ayisihlanu. Indlela ngayinye inezici ezihlukile njenge sakhiwo sezimbali kanye nokukhiqizwa kwembewu. Ezithuthukile ukuze kuthuthukiswe impumelelo yempova, kafushane ukuvuthwa kwempova komoya kungasebenza kahle uma kuqhathaniswa nokumpova kwezinambuzane.

Njengabalimu abasafufusa kubalulekile ukuqonda indima ebalulekile edlalwa izinyosi ekutheleleni impova. Izinyosi ziqoqa impova ezimbalini ngokuthi gxubha i-antas, efaka impova emizimbeni yazo enoboya. Bese behambisa lempova kwezinye izimbali okuvumela ukuvundiswa kwenzeke. Le nqubo ibalulekile ekukhiqizeni izitshalo njengoba izitshalo eziningi okuhlanganisa izithelo, imifino, namantongomane zithembele ezinyosini ukuze zithole impova. Eqinisweni kulinganiselwa ukuthi ingxenye eyodwa kwezintathu yezitshalo zomhlaba incike ngokuqondile noma ngokungaqondile emvuzweni wezinyosi.

Ukunciphisa umthelela womnotho wesomiso kwezolimo, uhulumeni angasebenzisa izindlela ezimbalwa. Lokhu kuhlanganisa ukuhlinzeka abalimu ngosizo lwezimali, njengemixhaso. Kanye nemalimboleko enenzalo ephansi ukuze basize ukukhokha, ukulahlekelwa, nokugcina ukukhiqiza. Ukwengeza uhulumeni angatshala inqalasizinda yokuchelela kanye nobuchwepheshe bokulondoloza amanzi ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle kwamanzi. Ukuqalisa izinhlelo zezitshalo ezibekezela isomiso kanye nokuhlinzeka koqeqesho ngezinqubo zokongiwa kwezolimo. Nakho kungasiza abalimu ukuthi babhekane nesomiso.

Ngisebenzisa indlela exubile yokuhlela ukukhiqizwa kwezitshalo. Ngihlanganisa izindlela zendabuko ezidluliselwe emndenini wami nobuchwepheshe besimanje nokuhlaziya kwedatha. Ngokwesiko umphakathi wakithi wawuthembele emijikelelezweni yenyanga kanye nokubheka kwezinkathi ezithile zonyaka ukuhlela ukutshala nokuvuma. Ngilungise le ndlela, nokuhlanganisa ukubikezela isimo sezulu, ukuqapha umswakama wenhlabathi. Kanye nemodeli yezitshalo ukuze kwandiswe izinsuku zokutshala nokunciphisa izingozi. Le ndlela ehlanganisiwe ingivumela ukuthi ngihloniphe ulwazi lendabuko. Nokuyilapho ngisebenzisa ukuqamba okusha ukuze ngithuthukise isivuno sezitshalo nokuqina.

Enye isizini engiyikhumbula kakhulu yilapho isithwathwa sihlasela ipulazi lethu, silimaza ingxenye enkulu yezitshalo zethu. Kwakukhungathekisa ukubona ukuzikhandla kwethu nokulangazelela isivuno esiyinala kusongela. Nokho kuphinde kwahlanganisa umphakathi wethu njengoba sisebenza ngokuzikhandla. Abesingakwazi futhi sakhe kabusha. Ngafunda ukubaluleka kokuqina nokuzivumelanisa nezimo ngaphezu kokungaqiniseki. Senze amasu amasha okuvikela izitshalo zethu kwisithatha esizayo. Futhi isipiliyoni sagcina singenze ngaba umlimi onamandla futhi ohlakaniphile.

Umoba uvame ukutshalwa ezindaweni ezishisayo ezinenhlabathi ekhishwe kahle kanye namanzi amaningi. Inqubo iqala ngokutshala iziqu zomoba ezaziwa ngokuthi amasethi emigqeni ngesikhathi semvula. Amasethi abe esembozwa ngenhlabathi bese kuyachelelwa. Njengoba izitshalo zikhula zivame ukuvundiswa futhi zifuthwe ngezibulali zinambuzane ukuze zilawule izinambuzane nezifo. Ngemumva kwezinyanga eziyishumi kuya kweziyishumi nambili, umoba usuke usuvuthiwe futhi usulungelwe ukuvunwa. Lapho ugawulwa khona ngesandla noma ngomshini bese uyiswa endaweni yokucubungula ukuze kukhishwe ujusi nokukhiqizwa kukashukela.

Izinguquko ekusetshenzisweni komhlaba. Ukusetshenziswa kwezibulali zinambuzane kanye nokushintsha kwesimo sezulu kubangela izinsongo ezinkulu kwizinhlobo zezinyosi zoju. Ukusabalala kwezindawo zasemadolobheni kanye nokulima okugxilile kuye kwaholela ekulahlekeni kwezindawo zokuhlala. Kanye nokunciphisa ukuhlukahlukana kwezimbali, kwanciphisa ukufinyelela kwezinyosi ekudleni nendawo yokuhlala. Ukusetshenziswa kwezibulali zinambuzane kuye kwaxhunyaniswa nokufa kwezinyosi kanye nokwehla kwekholoni. Ukushintsha kwesimo sezulu, kushintsha izinga lokushisa kanye namaphethini emvula, kuphazamise ukusebenzisana kwezitshalo nezinyosi. Futhi kube nzima ukuzivumelanisa nesimo.

Ngobunye ubusika, ugogo wami wangenzela ijezi elifudumele elenziwe ngezandla. Ngikhumbula kahle injabulo nokubonga engaba nakho lapho ngilithola, ukuthungwa okuthambile kanye nephunga elicashile likavolo. Kwangenza ngazizwa ngithokomele futhi ngithandwa. Ngaso sonke isikhathi uma ngiligqokile ngangizizwa ngixhumene ngokujulile ngokunakekela kukagogo. Ijezi laba isikhumbuzo esiyigugu, esifanekisela imfudumalo nothando olungadluliswa kuphela isimo esenziwe ngezandla. Ngisho namanje lingikhumbuza uthando lukagogo olungantengantengi.

I-automation ingadlala indima ebalulekile ekubhekaneni nokushoda kwezisebenzi ngokwandisa ukusebenza kahle nokukhiqiza. Ngokuzenzakalela kwemisebenzi ephindaphindwayo nedla isikhathi. Amabhizinisi angakhulula abasebenzi ukuze benze imisebenzi eyinkimbinkimbi futhi enenani eliphezulu. Ukwengeza i-automation ingasiza ukuheha nokugcina abasebenzi ngokuhlinzeka ngendawo yokusebenza ephephile, nebandakanya kakhulu. Sekukonke i-automation ingasiza ekwehliseni ukushoda kwezisebenzi ngokwenza kahle ukuhamba komsebenzi. Ukunciphisa izidingo zabasebenzi nokuthuthukisa ikhwalithi yomsebenzi.

Ukwamukela izivakashi epulazini elisebenzayo kuletha izinselele eziyinqayizivele. Ukulinganisa umsebenzi wasepulazini kanye nezidingo zezivakashi kungaba nzima. Futhi ukukhathazeka ngokuphepha okuvela ezivakashini ezisebenzelana nemishini esindayo noma imfuyo. Izinsiza ezinomkhawulo, namashejuli angabikezeli ngenxa yezimo zezulu, kungeza kule nkimbinkimbi. Ukumisa imincele ecacile nokuphathwa okulindelwe kwezivakashi kubalulekile. Ngaphezu kwalokho izikweletu kanye nokukhathazeka komshwalense kufanele kubhekwe ukuze kuvikelwe ipulazi kanye nokusebenza kwalo.